U itela u tandulula vhuimo ha u sa vha na zwiambaro na ya khonani yanu, ndila ya khwine ndi u fulufhedzea na u livhanaho ngeno ni tshi dovha na sumbedza u fhise ḓuvha ḽavho lo khetheaho.

Tsindi dzine dza ambariwa nga vhanna, dzo vha dzi tshi itiwa nga mukumba wa mbudzi. Kana thambo i ne ya pfi ludede ya khunduni, musi hu tshi khou rothola vhanna vho vha vha tshi ambara na tshiambaro tshine tsha vhidziwa u pfi ngu. Kanzhi yo vha i tshi itiwa nga vhathannga nga mukumba wo fhelela.

Zwiambaro zwa sialala zwa Tshivenḓa, zwa vho muṅwenda kana miṅwenda. Ha ambariwa sa tshikete kana rokho, zwa engedza zwi nga katela tsidi lwa triangle tshine tsha fukedza phanḓa kana ludede thambo i ne ya ambariwa kha khundu. Tshiambaro tsha mutsho u ne wa vha uri u ya rothola, ḓi ḓiṱama zwingaho vhu vhu zwigina zwa vha hatsi o ṱanganaho na zwigina zwipiḓa zwa koporo na zwone zwi a.

Vhanna vha anzelea u vhonala vho ambara zwiambaro u katela na hemmbe, marukhu na zwienda zwo fhambana fhambanaho. Havhuḓi sneakers, zwienda zwa mukumba, zwiambaro zwo ḓoweleaho zwi a takalelwa vhukuma vhuḓifhulufheli na u ḓi mvumvusa kha zwi ngaho dzi jean, dzi sweater na dzi hoodies.

Zwiambaro zwa sialala na zwithu zwa u ḓiṱama ndi zwiimela na u pembelela vhufa ha mvelele, ḓivhazwakale. Dzi nga vha nḓila ya maanḓa i sa na nḓila ya u ṱumana na midzi ya muthu, ngeno dzi davhidzana vhuimo ha na u vha tshipiḓa tsha tshi.

Vhafumakadzi vha Venḓa nga mvelele vha ambara labi ḽa mivhalavhala ḽine ḽa vhidziwa u pfi miṅwenda, kha khundu mahaḓa kanzhi ḽi ṱangana na apron ya lukanda lwa mbudzi, tshirivha, kha vhafumakadzi vho malwa.

Zwiambaro ndi nḓila ya u ḓi tahisa dza vhukuma nḓila i ne muthu a dzhiiwa ngayo nga vhaṅwe nga vhuḓalo uri ndi nnyi sa muthu nga.

Naho mivhala yone iṋe i si na thaidzo dza tshika, mithenga ya labi na tshi taila tshoṱhe. Ndi zwithu zwihulwane zwi ne zwa ṱalusa vhufa na mvele.

Vhasidzana vha Venḓa vha ambara sheḓo nga domba, hune ha vha na mbvumo, hune vhasidzana vhaṱuku vha vhutevhe vha tshina nga u tshimbila ha u itela u humbula u humbela makhulukuku mvula dza vhu zwitevhelaho.

Zwiambaro ndi nḓila ya u ḓi ṱahisa na u ṱuṱuwedza vhukuma nḓila i ne muthu a dzhiiwa ngaho.

Ndi mafhungo a u ḓi tahisa ha muthu na nḓila i ne muthu a ḓi fulufhela ngayo kha mbonalo i nanga, vhaṅwe vha wana zwi tshi ḓifha na u ḓi fu ngeno vhaṅwe vha tshi nga takalela u ṱanganaho u.

Khetho dza fashion dzi nga nga tshifanyiso tsha muvhili na u ḓi ṱhonifha. Vha nga khetha u ambara zwiṅwe zwiambaro u itelela u ḓi fulufhela na maanḓa, hu sa londwi nḓila i ne vhaṅwe vha zwi.

Arali a kho u nyaga tshetsho nga nṱhani ha u nga uri mungana wawe vho murengela, ndi a.

Zwiambaro zwi ne nda zwi funesa ndi jean, tshikipa tshitsu na maṱeki matsu.

Naho khetho ya muthu nga eṱhe i tshi pfa, vha nga ḓivha na mihumbulo kana u hatula zwo kha zwi langanyo dzavho na tshenzhelo dzavho, heyi ndi naho na pfanelo ya muthu nga eṱhe ya u ḓi ṱahi zwiambaro zwawe.

U vhulunga nḓila dza mvelele na u dzi ṱanganelani nga u fhisea na u nga kha u kuvhangana ha miṱa mvelele ntswa na record dza mvelele. U ṅwala mvelele kha mvelele yanu nga luimbo, muzika na zwiḽiwa na luambo na u gudisa vhaṅwe na zwone ndi ma.

Ee, maidioma a ne a shumiswa kha Tshivenḓa vhukuma, ndi, u fana na wo lala ndi malanga. Muthu wa Tshivenḓa a nga zwi ndi zwithu zwi ne a nga zwi fara u ya u ya nalo.

Nyimbo i ne ya nkhumbudza sialala la Tshivenḓa ndi Adziambei band, ya ṅwana o ngalangala, ya ṅwaha wa twenty twelve. I nkhumbudza.

Hu tea u vha na phonḓa, ṋawa na mavhele, hu vhe na nḓuhu zwo sinḓiwaho. U saathu zwi ita zwi zwi a fhifhiriwa, dza tanzwiwa. U thoma mavhele wa ḓa nga ṋawa, wa ḓa nga phonḓa. Nḓuhu wa vhilisa maḓi a tshi fhungudzea wa engedza manwe, u a nyongelela nga nḓuhu dza u koḓela muroho, wo no fhedza u nyongelela, tswima tshi kona u avhiwa, tshidzimba a tshi ḽiwi muḓi tshi avheliwa na vha vhudzulapo vha re tsini.

Zwiḽiwa zwi na vhukoni ho khetheaho, zwi tshi fhira zwi thivheli zwa mvelele na matshilisano, hu u lugisela na u kovhelana recipe dza mvelele. Pembelela vhufa havho na u fhirisela nḓivho ya u bika kha mirafho i daho, nga zwenezwo ḓi ṱalusa ha mvelele.

Zwiambaro zwa mvelele zwa mbingano zwa Venḓa, vho zwikete kana zwiambaro zwa miṅwenda zwine zwa vha iḽa, zwine zwa vha uri zwo ṱangana. Zwiambaro zwa ṱho na tshiṅwe tshifhinga tsha ḽia tshifase kanzhi vhanna vha ambara hemmbe dza miṅwenda dzi re na zwi fuswaho. Zwiambaro zwi sumbedza u shanduka ha vha re mbinganoni u vhibva na u ṱumana na makhulukuku.

Ndi ḓi pfha ndo takala nga maanḓa ndo ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho.

Ee zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓivha kha vhuṱambo ha mu sia, ha musalauno.

Lamba ḽa shweshwe na zwithu zwine zwa vha, u ya ṱangana nazwo zwa geometric zwi a ḓivhea vhukuma nga maanḓa kha zwiambaro zwa sialala. Lamba ndi lushaka lwa na u ganḓiswa mathomoni yo vha i ya indigo i wanala kha mivhala yo fhambana fhambanaho na zwivhumbeo.

Dzi nga vha zwiga zwa vhuḓiṱalusi vhuimo ha mbingano na u fhirisela milaedza nga ha vhutshilo ha muthu kana vhushaka ha mvelele.

Ee vhana na vhafumakadzi vha anzela u ambara zwiambaro zwa sialala kha zwiitea zwa mvelele, zwiambaro ndi na maanḓa ya u sumbedza vhuḓiṱalusi ha mvelele nahone mvelele nnzhi ambara zwo khetheaho zwa mbeu iṅwe na iṅwe.

Zwiambaro zwa mvelele zwa Venḓa zwi ḓivhea, zwi amba nganea ya vhuḓiṱalusi ha mvelele na vhutsila, ndi u sumbedza zwine zwa vha uri zwa vhufa ha Vhavenḓa zwine zwa sumbedza zwine vha zwivhumbeo zwa matshilisano na vhutumani havho na.

Miṅwenda i nga fhiriselwa kha miṱa nga u ambara, u vhulungwa sa zwithu zwa ifa kana nga u anetshela kha pfhunzo nga ha ndeme yazwo.

Ndo no vhuya nda ambara nga ḓuvha ḽa munyanya, malana vhathu vha nyambo i si ya Tshivenḓa fhedzi nda amba nnḓa.

Yo ṱuṱuwedza ine ya si vhe yavhuḓi vhukuma ngori zwithu zwa zwavhuḓi.

Vhaswa vhane nda dzula hone vha funa ngauri vha ri ndi fesheni.

Maṱari a angara ane a vha uri a ya shumiswa u sika zwithu zwa musalauno zwine zwa nga dzi blazer, jumpsuit na dzi rokho.

Vhuṱanzi ha matshilisano na vhathu vha ṱuṱuwedza vhukuma fesheni ya ṋamusi nga u ṱavhanya u phaḓaladza ndowelo dza zwiitela zwo khetheaho na u ṱuṱuwedza mvelele sa, vhaḓivhalea nga u bvelela havho a hone havho kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano a tshitaila tshavho tsha muthu nga eṱhe.

U ṱanganyisa zwiambaro zwa sialala na zwiambaro zwi nga vha nḓila ya u sumbedza tshitaila tsha muthu nga eṱhe, vhusi ha mvelele kha nyimele ya musalauno.

Ee zwiambaro zwa sialala zwi anzela u shuma, zwiitea zwa musalauno zwi tshi ṱanganyisa vhufa ha mvelele zwa musalauno.

U linganyisa vhuḓiṱalusi ha mvelele na, zwi katela u ṱanganya zwithu zwa mvelele kha zwiambaro zwa musalauno, u sokou ambara zwiambaro zwa mvelele sa zwiambaro. Hezwi zwi telelwa nga u dzhenisa zwishumiswa, phetheni zwo khetheaho zwine zwa vha na ndeme ya mvelele kha mbonalo.

Ee hu nga vha na mutsiko wa u ambara zwiambaro kha zwiṅwe zwikhala zwa nnyi na nnyi.

Vhaṱutuwedzi vha fesheni vha kwama tsha muthu nga u vhumba nḓowelo, u ṱuṱuwedza nḓivho ya mvelele dza u renga.

Fesheni ya musalauno i nga phumula na u mvelele zwi tshi bva kha nyimele na nḓila ine ya sedza .

Hoodi dza fhasi ha dzi blazer dza vhafumakadzi dza vhuhulu, khadi dzo ṱavhiwa mugero wo ḓoweleaho, sutu dza boiḽa, maluvha a fenthasi, zwanḓa zwa phafu block.

U bvelela ha zwiambaro zwa zwi ṱaraṱani u ḓifara nga u angaredza zwi vhonala sa mvelaphanḓa yavhuḓi ha u ḓifara, u ḓitahisa hu bvaho kha tshitaila.

Ndi vhona unga mushumo wa vhu khotsi ndi u ṱhogomela muṱa wa vho na u vhea milayo kha muṱa.

Vho mme kanzhi ndi vhone miraḓo ya muṱa, ndi vhone vhane vha dzhia dzi tshenzhemo nnzhi nga mannḓa na u ṱhogomela vhana.

Uri ri si ngo ḓadzisela tshithu u sa tshiṅwe tshi sa thu fhela hu tea u itela uri hetshiḽa tshiṅwe tshi fhele u kono u ḓadzisela tshiṅwe nṱha hu ne ha vha uri zwo fhela.

Ndi u mu kungeledza uri a kone u phasa u bvela phanḓa nahone a songo vha a fhela muya.

Ndi nḓivho ya uri vha tea vha fune mivhili yavho nahone vha songo ambara zwithu zwine zwa bvisela mivhili yavho nnḓa uri vhaṅwe vhathu vha kone u zwi vhona.

Zwine vhathu vhane vha tea u ita sa lushaka hu u itela u vhulunga na u tsireledza luambo, ndi u amba luambo lwau tshifhinga tshoṱhe nahone wa gudisa na vhaṅwe nga luambo lwau.

Luambo lwa tshivenḓa lu vhumba vhuḓi ṱalusi ha mvelele ya vhavenḓa nga u dzhenisa zwithu zwo khetheaho zwa mvelele u fana na ndumeliso dza mbeu, na u hulisa kha vhu ḓi farisa hani ha ḓuvha na ḓuvha zwine zwa tumanya vhathu na ḓivhazwakale na mvelele dzavho.

Miroho yo nga delele, mukusule.

Ndi sathu a vhea tshivhasoni ndi mbo ḓi a ṱanzwa u swikela ndi tshi vhona na zwo ri hatshena mashika, nda mbo ḓi dzhiela dzena bodoni na maḓi, nda mbo ḓi ima u swika maḓi a tshi fhelela nda mbo ḓi shela maṅwe u swikela zwi tshi vhibva, nda mbo ḓi shela muṋo nga ntha, ndi tshi fhedza nda shela na ṱamaṱisi uri zwi kono u ḓi fhelela.

Tshumiselo dza sialala dzine vhaswa a vha tsha zwi shumisa ndi magege.

Vhaaluwa vha tea u u bika zwiḽiwa zwa sialala zwa tshifhinga tshoṱhe uri vhaswa vha kone u zwi ḓivha.

Vha nga ita nga u ḽa mitshelo na miroho.

Ndi tama u ḓi wana ndi tshi khou shuma kha mushumo wa vhusole uri ndi kone u phulusa shango ḽine ndavha khaḽo.

Mushumo une wa vha wa ndeme kha tshitshavha ndi manese vha kona u phulusa vhutshilo ha muthu.

Vhathu vha muvhusoni kanzhi vha na maitele a uri ngori zwithu ndi mahalai vha ḓo ri thusa nga tshifhinga tshavho.

Mafhungo a ikonomi a tshi vhumbeyo hu tshi katelwa na u sa tendelana zwikili vhukati ha pfhunzo na ṱhoḓea dza makete wa mishumo. Ifa ḽa u sa eḓana tshifhinga tsha khethululo u shaya u sika mishumo nga ṅwambo wa u fhungudzea ha ikonomi na khaedu dza mbekanyamaitele na masiandoitwa mavhi a themamveledziso dzi sa fulufhedzei u fana na u fhungudza muhwalo.